Ha esale e ba nna, ha ke so ka ke tsamaya ka sepalangwang sa e-hailing. Empa ke ile ka utlwela ka e mong wa motswalle ya ka a re, yena o kile a e palama mme o ne a palama a ya ho tloha Gauteng ho ya Pretoria mme leeto leo le letelele haholo. Ba ile ba mo tlatlapa mme are yena ha sa hlola a palama dipalangwang tsa e-hailing hape bophelong ba hae. Nna ke nahana hore ha o ya hole ke teng moo di qalang ho tura ka boleng.

Dumelang, ke eme mona pela setsing sa mabenkele. Ho qeta ho etsahala kotsi e kgolo, motho o tjhaisitswe ke koloi. Ke kopa le potlake.

Dibese ha dia tlameha hoba ngata makeisheneng hoba di kgolo haholo, mme dikotsi tsa dibese di ngata. Di tlo sitisana dibese ha di le ngata mme di bake kotsi tse sa hlokahaleng.

Dumela mme. Tekete ena e ke o fang yona ke ya hosane. Bese e tla tsamaya ho tloha ka eight hoseng mme e tla fihla kwana Bloemfontein ka bo two motshehare. O lokela ho fihla pele ho eight, o ka fihla ka half past seven hore o tle o ska siwa ke bese.

Bakganni ba ditekesi ba rata ho sitisa bakganni ba bang. Sena ha sea loka haholo hobane se etsa le dikotsi. Ke nahana sena, se ka qojwa ka ho behwa ha di-camera mebileng hore ho tlo bonahale hore batho ba etsang dikotsi ke ba feng, mme ba kgone ho tshwarwa.

Dumela ntate. Kgwebong ena ya ka ke patadisa motho ka mong diranta tse mashome a mahlano ka letsatsi. Mme o tlo kgona ho bona ditlhapi, o kgone ho bona lewatle mme re tlo tsamaya re nyolose ka thaba, o kgone ho bona hore lekeishene lena ha o le hlahile ka hodimo le leholo ha kae.

Ke ile ka tsamaya ka lo palama sefofane kwana OR Tambo, Gauteng. Ke ne ke thabile haholo mme ha re fihla moo airport, ba ile ba nka ditekete tsa rona pele re kena ka sefofaneng. Bo ausinyana ba ile ba re bontsha hore re lo dula kae, ra fihla ra dula fatshe ditulong tse mantofontofo, hono ho nkga ha monate, ebile ekare ho no ho pheuwe. Ha sefofane se tloha ke ne ke thabile haholo mme ra fuwa dijo, ra ja. Mme ha se re lo fihla kwana Cape Town, ke ne ke tshohile hobane sefofane e ne ka se ya wela. Empa ba ile ba re, re ske ra tsoha, ba ne ba re tshwere hantle hampe. Ra fihla kwana Cape Town. Ngwana mme, ke ne ke thabile haholo ho palama sefofane.

Dumela ntate le kae? Ke entse phoso e kgolo. Ke nkile mokotla eo e seng wa ka, ke nahana hore hona le motho a nkileng mokotlana wa ka. Ke kopa le etse dipatlisiso hore ke kgone ho fumana mokotla wa ka. Ke tla fihla moo boemafofaneng hosane hoseng ka hora ya bo, ya leshome.

Soweto e ile ya ba sebaka seo, makgowa a ne a batla batho ba tsamaye ka dipasa. Ke ka hoo, Soweto e tsebahala haholo le kajeno. Ditelevisheneng re bontshwa Soweto mehlaena mehleng ya kgale le hore ho no ho etsahalang teng.

Maemafofane a matjhaba ke moo ho emang difofane tse kgolo tse tsamayang lefatshe kaofela. Empa maemafofane a selehae, ke moo ho emang difofane tse nyenyane tse tsamayang ka hara naha ya Afrika Borwa feela.

Ha ke soka ke kganna sethuthuthu bophelong ba ka, empa nke ke ka se reka. Lebaka ke hobane se kotsi haholo mme ha se ka thola kotsi le koloi e nngwe, tsa tjhaisana. Motho wa sethuthuthu ho bobebe hore a ka hlokahala.